Ba batla ID ya motho, mabitso le sefane.

Fa o tsamaye le pampiri ya gago ya mogolo le pampiri ya gago ya ID.

Ee, dibanka di batla go netefatsa gore o nnete dikoloto tse di mmalwa na.

Ke gore batho ba nne ntse ba tsaya dikoloto. Banka e batla go itse gore batho ba na le dikoloto tse dife, before ba ka ba fa madi.

o netefatse gore o tlhaloganya melao ya banka ya sekoloto pele o ka tšea sekoloto, ka gonne batho ba feleletsa ba tsere dikoloto ba sa tsebe gore melao ya banka e batla eng.

Re thuse batho ka go itse ka melao ya dikoloto, gore ba sa feleletsa ba ka mogare ga mathata a mantsi, fa ba batla madi kwa ga bankeng.

Ka pampiri ya go ya kwa mosebetsing jaaka pay slip-i ID ya gago le three months statement-e.

Overdraft facility e etswa ke batho ba kwa bankeng, go lemoga go-go check-a gore a o na le dikoloto tse dintsi na, before ba ka go neela madi a bona na.

Bankeng, fa o , fa o tšea madi a bone, o a adima, ka kgwedi le kgwedi, ba tla nna ntse ba goga madi ka fa bankeng ya gago.

Bankeng ba lebelela gore a o sebedisa madi a gago ka tsela e ntseng bonolo na, gore ba kgone go go adima madi fa o sa, fa o na le dikoloto tse dintsi, banka e ka se go duele madi.

Banka e e lebelela di-record tsa gago tsa madi, before di ka go , before di ka go duela madi a bona, go netefatsa gore fa ba go duela madi a bone, o tla kgona go ba busetsa madi ao le di-interest-e tse o tlabeng ba go charge-tse tsona na.

Nka di netefatsa gore, before go di duela madi a bona, ke netefatsa gore a o motho o mo siameng na, o ka kgona go busa madi a bona na.

Forex-e ke tsela e nngwe ya go'ira madi ka se thekenoloji, fa o berekisa founu ya gago kapa laptop-o.

Tse ke di utlwileng ka forex-e, ke gore forex-e o ka khona go forex-e e tshwana le ga, fa o gamble-la. O kgona gore o lokele madi ga o fetsa, e go busetsa madi a mantsi.

Ditlamorago tsa yone ke gore o ka kenya madi a gago. Fa o fetsa madi a o a , e go je. Fa o fetsa madi a gago, ga sa boa.

Malome wa me gore forex-e ga ya siama, tota ka gonne o ka kenya madi, fa o fetsa madi a gago a se boe gape, wa feleletsa o tsere madi a otlhe a o nang le one, wa feleletsa o se na sepe.

Netefatsa gore ke aga ntlo, ke bea madi a ka ka fa bank-eng, until a etsa di-interest-e ka-ka fa bankeng.

Nka netefatsa gore madi a me ke a bea sentle, ga ke a berekise botlamela.

Bonolo jwa go bea madi, ke fa re ka bea madi Kwa Ga bank-eng.

Mmotsisa dipotso tsa gore forex-e a we re naya madi a mantsi na, a e siame for gore motho a ka e kenela na.

Batho ba fa batho fa batho ba fa batho ba bangwe madi, empa batho ba bangwe fa ba tlamehile ba a buse madi a ba a ba duetseng ona, e nna bothata.

Ke gore batho ga ba itse. Ga ba itse sentle ka ga forex-e. Batho ba jaag-ela go kenela forex-e ka gonne ba lebeletse gore ba tla nna le madi a mantsi.

Fa ke kry-ile nako ya gore ke nne le madi a mantsi, nthoe nka e 'irang, ke gore ke etse kgwebo and-e ke netefatse gore kgwebo ya ka e tsamaya ka tsela e e siameng.

Ke gore, fa o nne o ntse o adimisana batho ka madi kapa o fa batho sekoloto, batho ba sa buse madi a gago.

Batho ba phela, ntse ba batlile madi, ba sa itse gore ba ka etsang ka madi, or-e batho ga ba itse go berekisa madi a bona sentle.

Tlamehile ba itse ditlhwatlhwa tsa madi, ka nna madi a a botlhokwa thata mo matshelong a rena. Tlamehile ba itse ditlamorago tsa madi le go itse go baya madi kwa ga bankeng.